Ngingaqinisekisa ukuthi leyo nkundla yezokuxhumana ngiyayikhulisa futhi iletha abalandeli abaningi.

Ukuthi ngigqugquzele intsha ihlukane nobugebengu, nomphakathi wonkana uhlukane nobugebengu. Siqhamuke namasu esingawasebenzisa ukuze sigweme ubugebengu, njengokuba neqembu labantu abazohamba behlola emgwaqweni uma sekuhlwile, noma uma sekuyisekuseni.

I-jazz ngeyabantu abadala asebekhulile, abathanda ukupholisa ikhanda nomqondo, belalele lolu hlobo lomculo. Lolu hlobo lomculo, awudansi, uyahlala ukhululeke phansi. Kanti i-hip hop uhlobo lomculo olalelwa yintsha. Lolu hlobo lwenza udanse, ujuxuze ube ulalele umculo. Izitayela zihlukile kakhulu, isikhathi esiningi i-hip hop eyentsha.

Ngingaletha isitayela esi-fresh esithandwa izithameli. Ngiphinde ngixhumane nabo, ngikhulume nabo, ngizwe kubona ukuthi yini abayithandayo, noma abayithokozelayo, abangayithanda ukuyizwa idlala esiteshini sabo.

Mina, ngithanda umculo opholisa ikhanda, umculo wokuhlala unethezeke. Ngithanda amakhonsathi anjengo-Lira, noZonke, kanje. Yilapho ngithola ukunethezeka, ngijabulele imicu abasinikeza yona.

I-inthanethi idlala indima enhle kumamadivayisi. Buka nje, uthi wawazi ukuthi unga oda ukudla kumakhalekhukhwini wakho, uhleli endlini, kuze kufike kuwena.

Ukuze sikukhiphele ingoma eyikhwalithi futhi enesigqi ezothandeka.

Kuya nge-trend esuke ikhona ngaleso sikhathi, kodwa umculo wamasiko uyayidlala indima emphakathini.

Uqale wabheka iphekheji, kanye nenani layo, ube esethatha isinqumo ngale phekheji ayifunayo, nenani layo, nendlela ezomsebenzela ngayo. Ubukeke enema kakhulu ngesinqumo sakhe ngoba uthi le phekheji ayikhethile, izomsebenzela futhi ayibizi kakhulu.

Umuzwa yokucekeka ngokuthi akhethe indlela efanelekile yokuxhumana nokwehlisa ulaka ukuze angakhushukelwa umoya.

Izingoma ezipholisa ingqondo ukuze ezokwazi ukupholisa ingqondo, alalele abe efunda.

Iyazithwebula izithombe ezinhle, ikhala ngikukwazi .

Ngizokwenza isibonelo nje, ngo-Metrorail. U-Metrorail inkampani yezokuthutha yezitimela ebeyisebenza ngokuthutha abantu isebenzisa izitimela. Kuma divayisi amasha asefikile ithuthuke kakhulu, kangangokuthi isitimela besizihambela nje, ngisho sesigcwele abantu bame emnyango, abanye balenge ngaphandle, abanye bahlale phezulu, konke nje lokho okungalunganga. Kodwa manje isitimela esisha asisakwazi ukuhamba uma umnyango ungavalekile, sesiyakutshela sona isiteshi la ofanele ume khona, akusafani nasekuqaleni la owawuzibukela wena isiteshi ngamehlo, suyacofa, ime, sime isitimela sikwehlise la ofuna ukuya khona.

Ukubika i-akhawunti eyenza okungafanele ukuze bayi-block-e.

Ngingafaka isigxobo senethiwekhi, okanye i-inthanethi ngenzele ukuthi wonke umuntu emphakathini akwazi ukuba ne-inthanethi. Hhayi ukuthi uma usemphakathini ungatholakali ngenxa yokuthi inethiwekhi ayikho, ifoni ayidonsi.

Ngingaqala ngokubika i-akhawunti yakhe. Uma ngibona ukuthi lokho akuphumeleli, ngingaqhubeka ngim-block-e, ukuze angakwazi ukuxhumana nami.